Ee, maemo a mananeo le tsamaiso ya diente e fihla hantle sebakeng seo ke leng ho sona, hobane ke ye toropong e kgolo, dibaka tsa ho enta di ngata, ho kenyeleditswe ditleleniki, dikhemisete, le ka nako tse ding bahlahlobi kapa dinese ba ba teng metsaneng e batlang e le hole le toropong ho thusa batho ba fumanehile. Mme ha seo se etsahala, setjhaba se ya tsebiswa hore se tsebe hore ke matsatsi ke a afeng, e leng hore tleleniki enana e tsamayang, e tlaba teng ka hare ho setjhaba, le hore ke dibaka difeng ka ho fapana le matsatsi bakeng sa ho etsa jwalo.

Batho ba nang le boemo bo sa foleng, ba tlameha ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle. Hona ho bohlokwa haholo bakeng sa bona, hore ba kgone ho tswela pele, ba phele jwalo ka batho ba bang. Sena se ba thusa haholo hore ba ye di tleliniking le di hospitaal a moo ba ka kgonang ho fumana thuso teng. Ba lokela ho dula moo ho hlwekileng, ba je le dijo tse kwetla mmele, mme ba nwe le di meriana kapa dipheko tseo ba di fumanang ditleliniking, kapa di hospital-a tse haufi le bona. Hona ho bohlokwa haholo bakeng sa hore ba kgone ho phela hantle, letsatsi le letsatsi jwaloka motho e mong le e mong.

Ho bohlokwa haholo ho etsa diteko bakeng sa kankere, hobane ha e sa e dutse nako e telele, e baka tshenyo e kgolo haholo mothong, kapa hona ho mo isa lebitleng, empa ha e thotswe ka nako e sa dutse sebakeng se le seng. E ka kgona ho fumanwa, mme ya ntshuwa, motho a kgona ho phela nako e telele, ka ho phethahala. eya tleliniki e haufi le nna ya kgothaletsa hore diteko tsenana di etsuwe, ke nahana hore o ka di etsa hararo kapa ha bedi ka selemo diteko tseo. Ee ke na le ho di etsa ka dinako tse ngata, empa ha ngata e ba ha ngwe, kapa habedi ka selemo.

Hai, boemo bona e ba boemo bo boima haholo ba ho lahlehelwa ke kelello, feela ha e se e le ntho e ka lapeng haho letho seo o ka se etsang ha se qoba, ntle le ho lo fumanela motho eo thuso, ka tsela tsohle tseo o ka kgonang ka tsona. Ke nahana hore ho na le mananeo ditliliniking, moo o ka tholang thuso teng hore o lokela ho etsa jwang, ho thusa ntatemoholo wa hao ya seng a fokola kelellong, hona le hore o mo qelele matsoho. Hoba ha e se e le ntho e ka lapeng, o keke wa kgona ho mo qelela matsoho, jwaloka ha e le motho wa ka ntle. O lokela ho rwala dieta o eme ka maoto, o bone hore na ntatemoholo wa hao, ya fokolang kelellong o fumana thuso jwang.